Batho ba bagolo ba ka fitlhela tlhokomelo ya botlhokwa kwa ditleliniking. Kalafo ya malwetse a a sa fetogang and-e tshediso tsa kwa gae le ditirelo tse di kgethegileng tsa batho ba bagolo. Fa di le tse di lekanyeditsweng, puso e ka thusa ka ditleliniki tse di tsamayang. Thuso ya dipalangwa, mananeo a botsogo, thupelo ya le ditirelo tsa tshegetso ya setšhaba.

Go tlhokomelwa ga batho ba bagolo ke ba lelapa, go na le mo ke mo go molemo ka gonne go ba fa tshegetso ya maikutlo, tlhokomelo e e kgethegileng le di kamano tse di nonofileng tsa lelapa. Ntlo tsa tlhokomelo di tlhokega fela fa tlhokomelo ya bongaka e e kgethegileng e tlhokega.

Dikotla di tlhokomela gore malapa a tlhokomele le go tlotla batho ba bagolo. Mme mo nneteng botshelo jo bo tletse tiriso ya nako. Ditshwenyegelo tse di lekanyeditsweng le kgatlhego e e feteletseng go dira gore tlhokomelo ya bongaka kgotsa dintlo tsa tlhokomelo di tlhokege.

Maitlamo a setso a bopa fa re bonang go tsofala le tlhokomelo ya batho ba bagolo. Ka go amogela tlotlo ya batho ba bagolo, boikarabelo jwa lelapa le gore tlhokomelo e fiwa kwa lapeng. Kgotsa, ke di tsa bongaka.

Malapa a fa tlhokomelo le tshegetso ya letsatsi le letsatsi go batho ba bagolo. Fa metseng e thusa ka, tshegetso e e oketsegileng. Mme tekatekano e farologana mo setšhabeng. Batho bangwe ba tlhophile tlhokomelo ya lapeng. Ba bangwe ba ikaelela ditshebeletso tsa bongaka.

Ditirelo tse di filweng batho ba bagolo, di akaretsa tlhokomelo ya bongaka, mananeo a setšhaba, thuso ya mo lapeng, thuto patlisiso ya megalelo le tshegetso ya puso kgotsa mekgatlho e e sa tlholeng.

Dintlo tsa tlhokomelo di fa batho ba bagolo tlhokomelo ya bongaka, thuso ka botshelo jwa letsatsi le letsatsi, dijo, tlhopha ya malapeng le dikgakololo tsa setšhaba. Ditirelo tse di akareditsweng gantsi di duelwa ke moagi, lelapa la gagwe kgotsa metshameko ya puso ka nako dingwe.

Tsamaiso ya puso ya tlhokomelo ya batho ba bagolo e fa tshegetso ya motheo fela. Mme e tlhoka tshegetso e oketsegileng, ditirelo tse di botoka, badiredi ba ba koletswe sentle le thuso ya setšhaba kgotsa thekenoloji go tokafatsa tlhokomelo ya batho ba bagolo.

Dipenšene tsa puso di tokafatsa boleng jwa botshelo jwa batho ba bagolo, ka go ba fa tshireletsego ya ditshwenyegelo, boipuso, phitlhelelo mo tlhokomelong ya bongaka le ditiragalo tsa setšhaba. Le go fokotsa kgatelelo.

Go kopa phenšene ya puso ya batho ba bagolo, lekola gore o a lekgatlhegela. Bokolela ditokomane tse di jaaka di ID le boporaefete jwa bodulo. Tsenya kopo kwa office-ing ya ditirelo tsa setšhaba kgotsa inthaneteng mme o letle go amogela tumelelo le tefo.

Dipenšene tsa puso tsa tlhokomelo ya batho ba bagolo, di fokotsa boima jwa ditshwenyegelo mo malapeng ka go thusa go lefa ditlhoko tsa motheo tsa batho ba bagolo. Go thusa badiredi, ba tsepamisa maikutlo mo tlhokomelong go na le go akaretsa ditshwenyegelo.

Batho ba simolola go amogela dipenšene mo ngwageng tsa sixty to sixty five. Ka gonne ke nako ya go tlogela tiro mme ba tlhoka thuso ya madi.

Re ka ba thusa ka go ba naya dipalangwa tsa mahala kgotsa tse di theilelwang , go tlhoma ditleliniki tse di tsamayang le go oketsa palo ya ditlamelo tsa boitekanelo mo mafelong a bagaetsho gore bagodi ba fitlhelele kalafi ka bonya.

Re ka thusa bagodi ka dipalangwa tsa mahala kgotsa tse di kwa tlase, ditleliniki tse di tsamayang le go aga ditleliniki gaufi le bone gore ba fitlhe dipetlele motlhofo.

Ke kgakala go ya ka fa o dulang teng. Mme ditlhamelo tsa tshoganyetso di thusa ka go isa bakodi ka bonako go dingaka le dipetlele gore ba bone kalafi ka pele.

Go botlhokwa go ditleliniki tsa puso tse tsamayang di fitlhelele le mo dikhutlong tsa boima jwa baagi. Go netefatsa gore botlhe ba na le tlhokomelo ya botsogo, go thibela malwetsi le go fokotsa pharologanyo mo botsogong.

Mo tleliniking ya puso, o ka bona kalafo ya malwetse a a tlwaelegileng jaaka malaria, TB, HIV and AIDS. Malwetse a mpa le mowa, malwetse a letlalo, kgaratlho ya madi le kankere ya sukiri le malwetse a bana ka ente.

Ditleliniki mo ditlhakeng tsa magaeng di nnye ka lebaka la madi a a fa tlase. Phitlhelelo ya basadi ba ba tlhokomelang batho le ditlhabololo tse di sa tsamaelegeng fa tliliniki e le kgakala, batho ba tlhagolwa ke kalafo ya bonako. Malwetse a ba ba kulang, a ka oketsa kotsi mme go feta moo ba ka tlhoka ditlhare tsa thibelo.

Fa go sena diokobatsi mo tleliniking, balwetsi ba ka tsenwa ke malwetsi a a maswe thata kgotsa ba seka ba bona kalafo. Fa diokobatsi di fela, balwetse ba tshwanetse go kopa go romelwa kwa dipetleleng tse dingwe kgotsa ba di reke kwa pharmacy-ing e e mo ngodisitsweng fa ba kgona. Le go begela balaodi gore bothata bo rarabololwe.